Mna ke njengomfama omtsha osafikayo ekulimeni ndingaqala esikolweni ndiyofunda nzulu malunga nokulima ndizokwazi uyazi yonke into edibaniselene nolimo ndizokwazi ufumana nolwazi oluphangaleleyo. Ndawugqiba apho ndibuye ndize ebahlalini ndifike ndikhangele uba akukho zinkqubo na eziphuhlisa abahlali aba ngabalimi khona ukuze ndizokwazi ukuzimanya nabantu abanale nto endiyenzayo and abayazi bhetele kunam abanawo namava kule nto endiyenzayo. Ndikhangele kunye neenkokheli, nabantu abakhokeleyo apha ekuhlaleni abafana noo-councillor khona ukuze bazokwazi ukundincedisa ngemali efana ne-funding khona ukuze ndizokwazi ufumana izinto endizidingayo.

Owona mcelimngeni wokuqala endinoba nawo njengomfama ofudukayo kukuhamba nezixhobo zokufama. Ingandisokolisa kakhulu ke loo nto ngoba kufuneka ndibe nesithuthi esaneleyo khona ukuze ndizokwazi uthwala yonke imithwalo yam ndibe ndibheka kuloo ndawo endiya kuyo ndiphinde ndisuke kuyo ndibheke kwenye. Eyesibini umcelimngeni kukufunda indawo le ndizabe ndifikela kuyo. Funeka ndifunde umhlaba uba umhlaba lo ulima ntoni izityalo zalapha zifumaneka phi amanzi ahamba njani imo yezulu yalapha ithini yonke loo nto leyo ingayimicelimngeni kum njengomlimi ofudukayo.

Obona butyebi kubalulekileyo nobukhulu kule mihla esiphila kuyo kukulima kwakunye nokufuya ngoba xa ulimile kulula uba uyothatha phaa egadini yakho okanye efameni yakho utye. Uyakwazi noyothengisa khona ukuze nabanye abantu bakwazi uthenga imifuno kunye neziqhamo ozilimileyo. Naxa ufuyile kulula ke ngoba uyakwazi ukuxhela uthengise, uyakwazi ukuthengisa imfuyo yakho, uyakwazi ke futhi kwakhona ukusebenzisa nefele eli lazo khona ukuze wenze izinto ezifana neengubo wenze neejezi. Uyakwazi ke xa ufuya naxa ulimileyo ungangeni evenkileni izinto zonke ozenzayo nozisebenzayo uzisebenzise apha eyadini yakho kwimfuyo yakho nakwizityalo zakho.

Umhlaba kaloku xa uzawulima uqala uwulungise ngoba uwugalele amanzi khona ukuze uthambe ungekenzi nto kuwo. Undule ke xa sewugqibile uwubona uba uthambile umhlaba wakho uwuhlakule ususe yonke into emdaka ususe lonke ukhula uwucoce umhlaba wakho uzokulungela ukulima. Emva koko uba ugqibile ukwenza loo nto leyo ufaka izinto zakho ezifana nento ekuthiwa yi-manure. Leyo ke incedise ukuba umhlaba wakho uze uchume kakuhle zizokwazi izityalo zakho ukuvelisa iziqhamo ozifunayo wena ukuze zivele kuwo umhlaba lowo. Wandule ke xa umhlaba sewulungile ube kungona utyalayo unkcenkceshele khona ukuze ke yonke into oyityalileyo iphume iyile nto ubuyifuna.

Njengomfama olumkileyo ndiye ndaqala ke ndafaka amayeza emhlabeni wam khona ukuze umhlaba wam lo ulungele izityalo ezi ndiza kuthi ndizifake. Andiqalanga ngovele ndityale ngoba ndiyazile ukuba zikhona izinambuzane ezitshabalalisa izityalo ngako ke ndiqale ndalungisa umhlaba kuqala ndafaka zonke izinto ezilungisayo khona ukuze umhlaba wam uchume uzokwazi ungatyiwa zizinambuzane yonke into endiyilimileyo. Zikhona ke la mayeza kwiindawo ezifana neevenkile ezithengisa izityalo kwakunye nezinto ezidibene nemfuyo.

Isivuno sam sombona ndingasibeka kwigumbi elipholileyo ndisondlalele ingxowa phantsi, ndibeke phantsi ke umbona wam omnye isikhwebu esinye ecangkwesinye khona ukuze zingoyamani kakhulu ze zifuthelane. Emva kokuba ndikwenzile ke oko ezinye ke ndizixhome ke izikhwebu khona ukuze zizokwazi ukoma zenze umbona owomileyo sizokwazi ugcada senze amaqhashu ngawo.

Xa ziphawuliwe iinkomo zam loo nto indinceda uba ndizokwazi ukuzahlula kwezinye ngoba singabafama sitya sityisa iinkomo zethu kumadlelo afanayo. Loo nto ke yenza ukuba iinkomo okanye imfuyo ilahleke, ibhidane, enye iyophuma komnye umzi enye ibheke komnye umzi. So loo nto leyo iye indincedise ke mna ke uba ndikwazi uyohlula eyam naxa ibiwe ndikwazi ukutsho ndithi yiyo le yeyam le noba sekuthiwa ziyafana yiyo mntasekhaya yeyam.

bafumana ukuxhaswa ngokwaneleyo ngabasemagunyeni ngoba bayazisokolela bayaziphandela yonke into abanayo bazifumanele ngokwabo ngokuzigaqazela bezifunela kwiindawo ngeendawo. Abanye ke bathathe iimali zabo ebebezigcinile bayothenga. So, mna xa ndicinga ke ndicinga uba uRhulumente okanye abasemagunyeni bangancedisana nabantu abafuyileyo ngokuba babanike imali khona ukuze bathenge imfuyo, babanike nezixhobo khona ukuze imfuyo yabo bakwazi ukuyiphuhlisa ngakumbi.

Eyona nto ke endinokuqala ngayo xa ndityala mna njengomntu ozabe engumlimi wokutyala ndingaqala ngokulima iitapile kuba ke ndikholelwa ekubeni uba zibaluleke kakhulu iitapile emzini ngoba ziyakwazi ukwenza iindidi ngeendidi zokutya yaye awukwazi ukulamba endlini kukho iitapile. Zibaluleke kakhulu nasebantwaneni zibaluleke nakumntu wonke nabantu abadala ngoko ke ndingaqala ngazo mna.

Ndingamcebisa ke ukuba umfama lowo abe nento ekuthiwa yi-first aid kit. Yona leyo ke iba namayeza ahlukeneyo nezinto ezahlukeneyo ezinyanga ngokukhawulezileyo xa umntu engekayofika kwiziko lezempilo. Kwakhona ndingacebisa ukuba abe neemaski apho ke umntu azawukwazi ukuzikhusela khona khona ukuze xa kuthe kwaqhuma kakhulu angafikelelwa iziphunga zakhe nguloo mqhumo okanye xa echeba imfuyo obaa boya bemfuyo bungangeni kuye ngaphakathi. Loo nto ke ingandenza ukuba ndimcebise ukuba abe nawo amayeza kwakunye nezixhobo ezincedisana nathi thina bantu basebenzela yena.

Usike inyama yakho ibe ziipisi ezincinci, wakugqiba ke uzithathe uzifake ispayisi. Zonke ke izpayisi ozidingayo oqondayo ukuba uyazifuna apha kulo mqwayiyo wakho. Wawugqiba ukwenza yonke loo migudu uyayithatha ke inyama lena yakho uyixhome endaweni engazukuba namoya okanye engazukuba nazimvula uyibeke kwindawo eza koma ihlale khona for ixesha elide de yome iqine nkqi.

Amakhosikazi adlala indima ebalulekileyo kakhulu efama ngoba asebenzisa kuqala phambi kwento yonke ingqondo khona ukuze ahlanganise apha entloko ukuba angadibanisa ntoni nantoni. Yaye okwesibini amakhosikazi angabantu anocoselelo anenkathalo yaye ayaqwalasela. Loo nto yenza ukuba kunqabe iimpazamo kwizinto ezidibene nokulima kwakunye nokufuya.